Into eyenza abantu abadala bathandabuze ukufuna unyango kwizibhedlele kungokuba akuhoywa kwizibhedlele ezikhoyo, kungokuba kwizibhedlele ezikhoyo ngoku abantu abadala abasahlonitshwa. Kwizibhedlela ezikhoyo ngoku amachiza okuphilisa abantu ayanqongophala ngenxa yorhwaphilizo.

Hayi, abantu abadala abakhathalelwanga, abaxatyiswanga ngokwaneleyo okanye ngokufanelekileyo luluntu kuba abantu abadala benzelwa ii-old home age kule mihla kodwa ufumanise ukuba abahoywa, uhoyo alubikho ngendlela efanelekileyo sele kunjalo bayahlukumezeka kula makhaya abantu abadala sele bephaya. Kwaye abantu abadala bayahlukumezeka kubantwana babo sebebaqeqesha abantwana bayabahlukumeza abazali. Abakhathalelekanga ngokwaneleyo abazali kwaye norhulumente akabakhathalelanga ngokwaneleyo, akabaniki iimfuno zabo ngokwaneleyo, kukho abangenamizi, kukho abalala phandle ezitalatweni kodwa urhulumente ukhona.

Hayi, imali yekamkam enikwa abantu abadala ayide ibancede ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kuba ayizenzi zonke izidingo zabantu abadala, kuba le mali ikhathalele imindeni yabo okanye ii-families ngokolwimi lwasemlungini ukuthi kuthengwe ukutya kutye abantwana babo kunye nabazukulwana iphelele ekutyeni ayikoneli nokokutya ayide ifikelele kumachiza okuba anakekele iimpilo zabo, ayiboneli.

Ukuba ndinako ukuthi ndiqeshe umntu ongancedisa ekhaya ukuthi akwazi ukunakekela utata umhlawumbi mna ndiyasebenza, ndingathatha inyathelo lokuba ndimqashele utata kubekho umntu oza kumgcina ukuba ndihleli ekhaya naye utata amalungiselelo okukhathalela utata angenziwa ndim, ingandim ongakhathalela utata ukuqala ekuhlambeni, ekumtyiseni, ekumnxibiseni kuba kaloku umzali ngumzali.

Inyathelo endinokulithatha kukuba ngeke ndivume umzali ayohlala kwi-old age home kuba esithi unesithukuthezi, umzali ndingathetha naye ndicele ukumqashela umntu aza kumgcina xa ngaba ndiphangela mna kwaye ndimxelele ukuba umzi ongenamzali awubi nasidima awuhlonipheki. Ekhaya xa sigodukile siza mdinga umama abekhona ayingeke ibe sisisombululo esihle ukuthi ashiye umzi wakhe emdala ayohlala kwikhaya labantu abadala.

Inyathelo lokuqala endinokulithatha kukuba ndiqinisekise ukuba umzali ufumana amapilisi akhe ngokwendlela akeqiwa nyanga, akeqiwa deyithi. Ndiqinisekise ukuba ekhaya ukhuselekile, uyanakekelwa ngendlela eyiyo.

Ndingamcebisa usisi wam ukuba ayiqonde kakuhle intokokuba xa umzali wethu enokuhlala kwikhaya labantu abadala angafumana ukukhathaleleka okuliqondo eliphezulu, angakhathaleleka ngaphezu kokuba besiza kumkhathalela kuba phaya kuqeshiwe abantu abaqeshelwe loo msebenzi wokubakhathalela abantu abadala. Ukanti thina kunokwenzeka ngamanye amaxesha singavisisani nto leyo enobangela ukuba umama wethu singamkhathaleli kakuhle ngenxa yongquzulwano olube khona phakathi kwethu.

Esona sizathu ndicinga okokuba siye senze abantu babe madolo nzima ukuba base abazali babo kwikhaya labantu abadala okokuqala kukohlukana nothando lomzali. Okwesibini kukuba umzi xa ushiyeke ungenamntu mdala awubi nasidima awuqheleki. Okwesithathu abantu abadala ngabo abaza nezimvo ezibalulekileyo kwimisetyenzana yekhaya, abantu abadala banolutho, banemava ngokwempilo ngoko bomi bayadingeka.

Into endinokuyenza kumalume wam kukuqinisekisa ukuba ngemini yenkamnkam ndihamba kunye naye ukuze akwazi ukukhupha imali yokutya ashiyeke ke nale yakhe yokuthi azithengele utywala kodwa eyokutya yona ibe sele ikhutshiwe isecaleni.

kule meko kukuba ndindwendwele zonke iikliniki ezilapha ezilalini ndiqinisekise ukuba lo mba okanye esi senzo simanyukunyezi ndisibonileyo asiphinde senzeke okanye andiphinde ndisibone. ukuba onke abantu abagulayo zonke izigulane eziza zifuna unyango kunye namapilisi kwiiklinikhi ayazifumana ngokwendlela. Ndiqinisekise ukuba urhwaphilizo lwamapilisi alwenzeki.

Into endinokuyenza kukuthatha umama kunye nendodakazi yakhe ndibase kunesi onceda abantu abancede ngokukhawuleza kuba kaloku abantu abakhubazekileyo abawumi ulayini bancedwa ngokukhawuleza bona.

Inyathelo endinolithatha kukuba ndikhuphe izigidimi ezizowuhlaba ziwulawule lo mpoposho kubantu bonke kwiindawo ngeendawo ukuba abantu bawuve lo mpoposho, baluve olu tshintsho, bave okungavisisani phakathi kwekliniki nabantu ebemele uba bazile ekliniki ukwenzela wonke umntu ayive le meko kusetyenziswe imibhobho ekuthini kukhwazwe ekuhlaleni wonke umntu eve.

Hayi, iiklinikhi ezihambayo azithathi ndawo yamaziko okhathalelo nto nje ziyancedisana nazo zenza umsebenzi ube lula, zenza umsebenzi uhambe ngokukhawuleza.

Ndikhumbula ngexesha ndigula, ndigula kulo mhlaba ungezantsi ndihamba ndedwa kungekho mntu undikhathalelayo kwakunzima ukuhamba kum kakhulu ndikhumbula ngexesha kufuneka ndisondele kugqirha ukuze akwazi ukundinyanga, kufuneka ndithathe imithwalo kunye nezinto ekumele ndizinikeze ugqirha ndihamba kancinci ndisitya ixesha ndikhumbula indlela endangxoliswa ngayo ngamanesi kunye nogqirha. Kubalulekile ukuthi xa usisigulane ungahambi wedwa kubekho umntu okuxhasayo olukhathalelayo ecaleni.

Ndothuka kakhulu ukufumaniseka ukubana ndihoywe ngokwendlela eyiyo, phezu koba sele ndivile ukuba uhoyo alukho ncam ezilalini, iinkonzo zoluntu abazinikwa kakuhle. Ndachukumiseka kakhulu kuba sele ndivile ngendlela abantu abangahoywa ngakhona kodwa ke mna ndafumana uhoyo olululo ndaphathwa kakuhle kakhulu.